Ukugula okwande khulu eenkomeni ukugula kwe-foot and mouth disease lokhu ukugula ngikho okwande khulu eenkomeni begodu kungavikeleka ngokuthi iinkomo lazihlala khona kwenziwa isiqiniseko ukuthi kuhlengekile kuhlanzekile begodu komile ukuze iinkomo zingaguli. Begodi kubalulekile ukuthi iinkomo zisele amanzi ahlwegekileko mihla namalanga ngombana amanzi ayavikeleka azovikela ukuthi iinkomo zingabambi ukugula lokhu begodu kubalulekile bonyana iinkomo zitjhegiwe ngudorhodere weenlwane.

Kuqakathekile bona umuntu adle iinthelo qobelanga ngombana iinthelo lezi zingasiza umuntu ukuthi umzimba wakhe ube nama-mineral begodu namavithamini umuntu abe namavithamini i-Vitamin c. Begodu ziyasiza bonyana umuntu ziyasiza bonyana umuntu angabanjwa zizifo ngombana zobe adla iinthelo begodu iinthelo lezi ziyamupha umuntu umdlandla kuthi anqobe izifo ezifana nokuthi umuntu angabanjwa yisifo sehliziyo izinto ezinjalo nje begodu ziyamupha umuntu umdlandla ukuthi akghone ukwenze imiberego wakhe wangemihla nemihla.

Into yokuthoma ngaphambi ngombana kukuthi umuntu asenge kumele kube namathunga akhona la kuyongena khona ibiseli ezabelisengiwe begodu ngaphambi kokuthi usenge kumele wenze isiqinisekiso sokuthi la usengakhona amabele ahlanzekile ngamanzi ukuze wazi kuthi ibisi eliyophuma lapho lihlanzekile nalo begodi nawusengako uberegisa izandla ubamba amabele uyadosa uyadosa yadosa kancani kancani begodu ifuna uyincenye ngombana asifuna ukuthi ikomo uyigcine uyilimaza igcine ikurarha.

Iinthelo ezitjalwako.

Iye, umtjhiso oletha kutjhuguluka kobujamo bezulu kungabangela bona iintengo zokudla zikhuphuke ngombana la kutjhisa khulu la abakhiqiza khona ukudla iinthelwezi zingatjhiswa kutjhisa zingatjha ilanga nalitjhisa khulu. Lokho kubangela bonyana lokho kubangela ukuthi iintengo zokudla zikhuphuke eentolo ngombana bafuna ukuqinisekisa ukuthi lezi lokhu okutjhileko bayenza imali yakhona ngombana sebaluzile nakuza ngezeemali.

Iye, kunekghonakalo yokobana abantu baguliswe yinyama kungenzeka ukuthi kunenyama enama-bacteria then abantu bayithatha bayidla lokho kungabangela ukuthi abantu bagule begodi nangabe inyama ayikafakwa kuhle ngefrijini yaba makhaza yagcina seyibabola then umuntu wayithatha wayidla kungenzeka ukuthi imgulise begodu kunabantu abanama-allergy kungenzeka ukuthi umuntu une-allergy yokuthi akayidli inyama ebovu kodwana nasele ayidlile inyama ibovu le ingambangela bonyana agule njengoba ane-allergy.

UThabo angathengisa iqada linye nge-two rand fifty godu angiboni ukuthi abantu bangakhononda ngombana izinto ziyadura izinto ziyadura esikhathini samvanje manje i-two rand fifty ingaba rerhe khulu abantu bangawathenga.

Imibuzo abangayibuza bangabuza bonyana izimvu lezi yizimvu zomhlobo muphi begodu zidla ini begodu ziphilile na azigulaguli begodu babuze bonyana izimvu lezi azinakinga yeenyawo ngombana kunezimvu ezinenye ziyagula azikghoni ukukhamba amabanga amade mele zihlezi zingejardeni. Ngiyo imibuzo leyo engabuzwa umuntu lo oyobathengisela iziimvezi begodu kuqakathekile bona babuze kuthi imvu ngayinye kuyoba yimalini nakunjalo kungaba ngcono nakungabuzwa imibuzo leyo.

Hayi khona angiboni bonyana isangoma singayilapha imbuzi isilwane nasigulako kufuneka udorhodere weenlwane akghone uyitjhega bonyana ikinga yembuzi leyo yini. Mina ngingamqwayisa umuntu onjalo ukuthi kungcono athole udorhodere weenlwane ngibo abakwazi ukutjhega bakghone ukubona ukuthi imbuzi leyo yini ikingayo begodu kungenziwani bonyana imbuzi leyo bayilaphe ikghone ukubarerhe ibuyele esimeni sayo lesi vele esijwayelekileko. Amasangoma babantu abalapha abantu akusibabantu abathi bangalapha isilwane.

Iye, ngibona ngathi bangazithenga abantu abanzima nakhona kuya ngokuya kuyokuya ngokuthi abantu labo babantu abanekareko ekufuyeni begodu namkha babantu abayenzako amasiko ngombana abantu eenkhathini ezinengi abantu laba abenza amasiko abaphetha amasiko bayazidinga iimbuzi ukuze baqhumane nabezimu. Kuhlatjiwe imbuzi manje ngingatjho bonyana abantu abanzima iye bangazithenga imbuzi lezo ngombana abanye bangabiza imbuzi ukuthi ihlatjwe kube yisitjhebo begodu abanye bayiberegise nababa neminyanya.

Umtjhini wesilarheni ukghona ukuhlaba ikomo nganyinye awukghoni ukuhlaba ikomo ezinengi ngesikhathi sinye ukghona ukuhlaba ikomo ngayinye ngesikhathi esisodwa. Akukghonakali bonyana umtjhini lo uhlabe iinkomo ngaba ngezimbili ngezithathu ngesikhathi sinye ukghona ukuhlaba ikomo yinye ngesikhathi sinye ukwazi ukuze ikghone ukuhlaba kuhle kuhlaba ikomo yinye.